Kgale kwana ke ne ke bapala netball-o le hockey le metswalle ya ka, netball-o e ne e amana le maano le ho feta ka potlako, athe hockey e ne e lebelo la monate. Dipapadi tsena ka bobedi di ile tsa nthuta ho sebetsa hammoho le ho dula ke tsepamisitse maikutlo a ka tlasa kgatello.

Ho fumana tjhelete ho tswa diofising tsa dipapadi tsa mmuso, o ka etsa kopo ya dithuso kapa dithuso tsa ditjhelete lefaphengng la dipapadi bonono le setso. O tla hloka ho fana ka tlhahiso e qaqileng e hlalosang morero wa hao. Ho fumana dintlha tse ding etela sebaka sa bona marangrang sa semmuso, kapa ikopanye le ofisi ya heno ya profinse ya lehae.

Dula o tsepamisitse maikutlo di pakeng tsa hao mme, o dule o sebetsa ka thata le ha dintho di le thata. Ikopanye le batho ba o tshehetsang le ba o kgothatsang. Hopola hore katleho e tliswa ke boiteko bo sa kgaotseng boitshwaro le ho dumela ho wena.

Ke tla kgothalletsa kemiso e lekaneng ya ho beha melao e hlakileng ya nako ya ho sebedisa founu, le ho eteletsa pele mosebetsi wa sekolo. Ke tla thusa bana ho utlwisisa bohlokwa ba thuto le boitshwaro. Ke tla kenang dipuisanong tse bulehileng mabapi le boleng ba taolo ya nako le boikarabelo.

Dumela ke tshwenyehile haholo ka wena, kea tseba hore o rata dipapadi empa di ama bophelo ba hao mmeleng le kelellong. O motho wa bohlokwa ho nna mme ke batla ho o bona o itlhokomela. Ka hoo ke re re fumane tekano pakeng tsa dipapadi le ho hlokomela boiketlo ba hao.

Ke nka dipapadi hobane mosebetsi wa hao wa sekolo ke ona o tlang pele bophelong ba hao hona jwale, mme kea bona hore wa tsepama ka ho lekaneng ho ona. O hloka ho utlwisisa hore bokamoso ba hao bo tla pele, mme dipapadi di ka ema ho fihlella o fumana tokelo ya ho di bapala. Re tla sebeletsa ho fumana tekano hang ha boikarabello ba hao bo hlophisitswe, se bo le hantle, o tseba hore mosebetsi wa hao wa sekolo o tla pele ho di game.

Bana ba bangata kajeno ba natefelwa ke dipapadi empa ho e na le kgetho e ntseng e hola ya digital jwalo ka dipapadi. Ho phahama hwa technology le nako ya skrini hangata ho qothisana lehlokwa le mesebetsi ya mmele. Le ha ho le jwalo ba ntse ba kopanela dipapading, ba atisa ho fumana tshehetso e matla ya batswadi kapa bakwetlisi ba kgothalletseng.

Eya ho dula nako e telele ha o ntse o bapala Esports, ho ka ama mmele le boko hampe, mmeleng ho ka etsa hore motho a se ke a ema hantle a bo e boima ba mmele. Esita le mathata a manolonyetso, kelellong nako e fetelletseng ya screen e ka fokotsa ho tsepamisa maikutlo. Ya eketsa kgatello ya maikutlo mme ya senya mekgwa ya ho robala, ya ama bophelo bo botle ka kakaretso.

Ke motlotlo ka wena ho hlola, empa ha re be bohlale mabapi le hore na o sebedisa tjhelete ena jwang. Beha karolo ka thoko bakeng sa ho boloka tjhelete kapa dipakana tsa nako e tlang, mme mohlomong o itshware ka moputso o monyenyane. Hopola ho bohlokwa ho ithuta ho sebedisa tjhelete ka bohlale bakeng sa bokamoso.

Ke hlokometse hore ha o ikwetlisi haholo, mme ke amehile haholo ka bophelo ba hao. O nahanang ka hore re qale hammoho hanyenyane jwalo ka ho tsamaya ka maoto ka mora dijo tsa mantsibuya? Ke nahana hore e ka re thusa bobedi ba rona ho ikutlwa betere le ho qeta nako re le mmoho.